Ukuthenga idatha efowunini ngaphandle kwevenkile kukugcina unxibelelwano kwaye akuphazamisi ukudliwanondlebe.

Molo, igama. Ndicela ithuba lokuhlawula irenti yam esele indibambezele. Ndiya kuqinisekisa ndiza kuyihlawula yonke kwixesha elizayo enkosi ngokuqonda kwakho.

Amaziko kufuneka amkele zombini iintlawulo zodijithali nezisandula kuba abanye abanalo ithuba lobuchwepeshe.

Gubungela iingozi zomsebenzi, umonakalo wezixhobo, ilahleko yemali kunye nomonakalo kwabanye.

Inzala yenza imali oyibolekayo inyuke, ngoko imali oyihlawulayo inyanga nganye iyanda.

Abantu bayaboleka koomatshonisa kuba bafumana imali ngokukhawuleza, kodwa inzala iphezulu kwaye kuyingozi.

Qalisa ukwanga kwakhona. Qikelela imali oya kuyidinga nyanga ngenye, yahlula utyalomali ukuze unciphise umngciphimeko. Khetha utyalomali oluzinzileyo njengoko usondela kumhlalaphantsi, sebenzisa izixhopho ezifana nepenshini ne-annually ukufumana umvuzo oqhube, oqhubekayo.

Uzinzo lwezemali lweekampani, uhlobo lweepolisi, imirhumo, imigaqonkqubo, igama lweenkampani.

Ewe, nangona kukho izikhalazo ezinxamnye neNSFAS mvanje, kusekho iingenelo ezibalekileyo ezifunyanwa ngabafundi abasebenzisa lo mbutho wenkxasomali.

Ibhanki ifuna isiqinisekiso esinjengomvuzo oqiniseka .

Eli qonga lemali leselula lilluncedo kuba likhawuleza linciphise iindleko. Kulula ukulisebenzisa, likhuselekile kwaye liyafikelela kubantu abakumaphandleni nakwezinye iindawo.

lwepholisi, iminyaka yakho, impilo yakho, isixa somvuzo esikhuselweyo, umsebenzi wakho.

Abantu basaqhubeka nokusebenzisa i-AT_ M ngenxa yokuba bafuna imali eshushu. Abaninzi abaqhelanga oo-apps ukungazinzi kweintanethi kunye nokuthembela kwindlela eqhelekileyo.

Imali etsalwa kwi-UIF yinxalenye yesabelo sokunceda abasebenzi xa bephulukana nomsebenzi okanye bephantsi kweemeko ezinzima.

Kwindawo yokuhlala, indlu yakho ingaqeshiswa kumntu oqhuba ishishini elincinci elingabangeli ngxolo njengeendawo yeofisi, iklinikhi encinci okanye ishishini lokufundisa ekhaya.

Abantu abaninika imali badlala indima ebalulekileyo ekuncedeni abanye nasekuphiliseni uluntu. Xa imali ingena kwibhanki ikhuseleka kwaye ingasetyenziswa ngokufanelekileyo njengemalimboleko, nto eyongezelela uqoqosho.

Ukutshintshasa ngemoto endala kuthetha ukuyisebenzisa njengenxalenye yentlawulo ukuze unciphise ixabiso lemoto entsha ofuna ukuyithenga.

Ukufikelela kwimalimboleko okukhuthaza ukonga, ukuvuselela uqoqosho, ukunciphisa uxhomekeko kweli bhanki ezinzima okanye abamangali ngenzala ephezulu.